Fa batho ba kgweetsa dibaesekele go ya kwa tirong fa pula e na, go ka dira gore ba kolobe thata ebile ba seka ba kgona go dira tiro ya bona ka botlalo. Go ka dira gore ba sokole go bona tsela sentle le dikoloi tse dingwe, metsi a pula a ka senya baesekele mo dikarolong tse di rileng, pula e ka dira gore ditsela di tame metsi ebile di nne le seretse, mme seno se ka dira gore go nne thata go tsamaya ka baesekele. Go kgweetsa baesekele fa pula ena go na le boima jo e leng gore tsela e nna borethe ebile maotwana a baesekele a ka relela. Fa motho a apere diaparo tsa go itshireletsa go ka fokotsa kgonagalo ya go tsamaela ka bonako.

Go duela madi a le mantsi mo nakong e e tlang, go fetola tekanyetso ya me ya madi, nka feleletsa ke batla dipalamo tse dingwe tse di tlhwatlhwa tlase fa koketsego e le e ntsi thata, di ama matlole mo nakong e telele, go oketsa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi, go tlhoka go rulaganya madi sentle.

Tsala ya me, ke a tlhaloganya gore o batla go leka go baakanya koloi ya gago. Mme ke tshwenngwa ke gore ga ona bokgoni jo bo lekaneng mo go baakanyeng dikoloi, ke tshaba gore o ka e senya le go feta. Go ka nna botoka fa o ka kopa thuso mo go mongwe yo o nang le maitemogelo ao kgotsa mo baitseanapeng ba dikoloi. Ke bua jaana ka lorato ke batla go bona o dira dilo tse di siameng, ke sa batle gore o itemogele mathata a a fetang a o setseng o le mo go ona ao.

Didiriswa tsa se eleketeroniki di nolofatsa tirisano magareng ga makalana a a farologaneng ka go dira gore tshedimosetso e bonwe ka bonako. Nako e e dirisiwang go tsamaisa dithoto le go duedisa e a fokotsega mme seno se oketsa lebelo la go tsamaisa dithoto. Go tokafatsa pabalesego le taolo, tsamaiso ya digital e dira gore go nne le dipaka tse di kwadilweng ka botswerere tse di ka bonwang ke makalana otlhe. Se se thusa go fokotsa borukutlhi ya go netefatsa gore melawana ya tsamaiso ya latelwa, go oketsa boikarabelo jwa borai le go fitlhelela melao ya boemakepe e tsepameng.

Fa go na le kwa ke yang teng kgotsa ke batla go ya toropong ka thekisi ke rata go tsamaya mo mosong ka gonne ke nako e e leng gore e na le kagiso gwa bogosi go nne sephete-phete, ke fitlha ka nako pele go tlala mme ke kgona go konosetsa ditiro tsa me yotlhe ka kagiso ke kgona go ikutlwa go nagana batho ba ise ba tlale.

Go oketsa palo ya diterene bagolo ka nako ya peak hours, go oketsa bogolo jwa diterene go ka tsaya bapalami ba le bantsi thata, go tokafatsa nako ya tsamao ya tsona, go rotloetsa batho go dirisa dipalangwa tse dingwe, go tlhoma ditsela tse di kgethegileng, diterene tse di rileng di ka tsamaisiwa fela mo mosong le maitsiboa, tshedimosetso e bontsha gore terene e latelang e tla nako mang le gore a e tletse kgotsa nnyaa e ka thusa bapalami kgotsa ya ditshwetso tse di siameng.

Dikgwetlho e ka nna gore mafelo a le mantsi ga a na ditsela tse di siameng tsa go tsamaela dibaesekele kgotsa tse di babalesegileng tsa ba ba tsamayang ka dinao, dipalo tse di kwa tlase tsa tshireletso, ga gona mabone a a lekaneng mo tseleng mme seo se ka ama ba ba tsamayang ka dinao le baesekele bosigo. Ditharabololo tse di ka thusang ke gore go bakanngwe ditsela, go beiwe matshwao a bontshang mafelo a dibaesekele le ba tsamaya ka dinao gore go kgone go tokafala pabalesego, go rotloetsa thuto ya pabalesego, le go tsenya mabone le di camera mo mafelong a batho ba ba tsamayang ka dibaesekele le ba tsamaya ka dinao.